Motswalle wa ka nka mo keletsa ka hore a se tate ho nka qeto. A shebe di-medical aid companies ka ho fapana mme a di sekaseke, a di-compare-re a shebe a matahanye e nngwe le e nngwe hore ka boleng kapa ka patala ka kgwedi, di fapana jwang. E batlang e le tlase ke efeng, e tlo kgona ho nka setjhaba seo a batlang ho se kenya, jwalo jwalo. Ke se se kae, mme e batla bokae. E tlo kgona ho cover batho bao ba hae kaofela na. Meriana o tlo e thola hantle ngakeng le over the counter. A kgotsofale na ka tsela eo e tla be e mo sebeletsa ka teng. Ee ke monahano o motle hobane ha se ka mehla batho ba nang le tjhelete ya ho ya ngakeng.

Hello, re teng mme le kae? O bua le mme Motaung. Haesale haesale ke etsa kopo ya ho thuswa ka sekoloto, ngwaneso. Sa tjhelete haesale ho tholehile ha le se kgutlele ho nna jwalo ka banka hore na ke tsebe hore ho etsahala jwang. Hoba ke ne ke kopile ho bula credit card e leng account ya sekoloto. Jwale ha ke tsebe hore haebaneng ha ke a qualify-a bothata ke eng? Hoba ha ho na motho ya kgutletseng ho nna ho njwetsa. Ke kopa hore ke thuswa ke sa le mohaleng mona ke o fe di-ID number tsa ka le mabitso a ka o nthuse ngwaneso. O njwetse haebaneng ke hlolehile hore mathata ke eng?

Dumelang le kae ntate? O bua le mme Malerato Moseka mona. Ke ne ke na le insurance le company ya lona hle ngwaneso. Jwale atjhe ha ke kgotsofatswe ke ka mokgwa oo le etsang dintho ka teng hohang, hohang. Le hutse tjhelete e le sa tlamehang ho e hula account-eng ya ka. Nna le lona re dumellane ka insurance e nkang makgolo a mararo, empa jwale ho hutswe makgolo a mane. Ha ke a kgotsofala hohang, ke kopa ho thuswa tjhelete ya ka e kgutlele account-eng, haebaneng ke re kgone hore nna le lona re nne re tswelle pele re sebedisane. Kea kopa ka kopo Ke kopa ho thuswa.